Moaparo o re o aparang thata mo setsong sa rona ke moaparo wa go tshwana jaaka makgabe le seope. Gantsi moaparo o, re ne re o apara fa re bina setso mme dilo di fetogile go na le nako tsele. Nako tsa jaanong batho ga ba sa tlhole ba apara dilo tsa go tshwana jaaka tseo.

Eya, moaparo wa Setswana o ka apariwa ko meletlong e e tshwanang le di-conference gonne o ka apara ya Setswana e e ntle e e bopilweng, e e rekilweng ka tsela e e nolofaditsweng, e e makgethe.

Moaparo o ke naganang gore ke wa setso ebile o montle o ka tshwanela basadi, ke fa mosadi a apere seriti sa gagwe, a apere moaparo wa go tshwana jaaka makgabe. Lebaka la gore ke bo ke nagana jalo ke gore ka nako tsele tsa bogologolo, ke one moaparo wa setso o o neng o apariwa. Fa gotwe motho o ne a ipela ka setso sa gaabo, o ne a apara moaparo o o ntseng jalo.

Ee, ke nagana jalo, ke moaparo wa mofuta mang o motho a tsamayang a ntsheditse mabele kwa ntle? Dilo tsa go tshwana jaaka tse ke tsone tse di rotloetsang gore batho ba feleletse ba apere ba ntshitse dinama tsa bone kwa ntle.

Fa motho a apere diaparo tse di mo tshwanelang tsa fashion, a tsentse le dibaga, tseo di dira seriti mo mothong mme dingwaga gantsi di tsamaya, di fashion-e di tsamaya di fetoga.

Mosadi fa a sena go nyalwa o fetola le moaparo wa gagwe, o apara leteitshi ka tšale mo magetleng go bontsha gore ke mosadi yo o nyetsweng ka ntlha ya gore mosadi yo o nyetsweng, ke mosadi yo o tshwanetseng a nne le seriti, ga se mosadi yo o tshwantseng a tsamaye a ntshitse nama kwa ntle, a apere dilo tse di khutshwane.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka matlalo, di diriwa ka dikgetsi. Lebaka la gore di a bo di diriwa ka matlalo ke gore di seke tsa senyega ka bonako. Maina a tsone ke seope le makgabe le dibaga tse di dirilweng ka matlalo.

Kamano ya diaparo tsa setso le basadi ke ka ntlha ya gore basadi ba segompieno ga ba batle go apara moaparo wa setso. Ba batla fela go tsamaya ba apere dilo tse di khutshwane, bangwe ba bone ba re diaparo tsa setso ga di kgatlhise.

Nnyaa, ga ke akanye gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le diaparo tsa segompieno gonne diaparo tsa segompieno di tletse ka fashion-e e ntsi thata go gaisa tsa bogologolo tsa setso.

Ditso tse di ntsi di farologane thata mme di tlhotlheletsa gore basadi ba seka ba apara diaparo tsa setso sentle gonne ba šebile diaparo tsa setso tsa merafe e mengwe, gonne merafe e mengwe, meaparo ya bone ya setso e ntshetsa mabele kwa ntle.

Fashion-e e e sa tlhaoleng bong e kgona go fedisa dikgopolo tse di tlwaelegileng tsa gore diaparo dingwe di tshwanetse go aparwa ke banna fela kgotsa basadi fela. Ee, ke dumelana le metlha ya me, ke dumela gore go lekalekana ga basadi le banna go botlhokwa thata.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago, le mabaka a ikonomi, di nnile le seabe se segolo mo kaparong ya basadi. Ka dinako tse dingwe basadi ba ne ba apara diaparo tse di mosola, tse di sa kgoreletsang tiro. Diphetogo tsa loago, jaaka go lwantsha ditshwanelo tsa basadi, di ile tsa tlhotlheletsa basadi go apara diaparo tse di ba gagamatsang. Go oketsa kitso ya ikonomi go dirile gore diaparo di nne le theko e e kwa tlase.

Batlhami ba fashion-e ba ka dirisa masela a setso, mekgabiso le mabala go tlhama diaparo tsa bone. Fa batlhami ba fashion-e ba dirisa dilo tsa setso go tlhama fashion-e, tse di gatelelang, seno se ka nonotsha ditlwaelo tse di sa siamang.

Diaparo tsa bogologolo tsa MaSai, diaparo tsa Aforika Borwa, diaparo tsa setso tsa India le ya setso ya Japan.

Maemo a setšhaba mo dilong tse dingwe, diaparo tse di bipang thata, di ka gatelela boitshwaro. Setšhaba sengwe le sengwe se na le tsela e se lebang bontle ka yone mme diaparo di ka dirisiwa go fitlhelela bontle jo. Diaparo di ka supa botho jwa mosadi.

Fashion-e ke sedirisiwa se se maatla se se ka dirisiwang go tlisa phetogo mo setšhabeng go rotloetsa batho ba ba kgapetsweng kwa thoko, go nna le maatla mo fashion-eng.